Ee, ke nnete kgwebo tse nyane di kgonahale ho tsamaisa kapa ho tsamaiswa habobebe feela kgwebo ena e nyane hakae. E hloka boikarabelo e hloka motho ya tlabang le mamello e hloka le tshehetso ya ditjhelete hore e ne nne e tswele pele ka ho matlafala mme e hole jwalo ka tse ding. Ka tseo ke tsona dintlha tsa bohlokwa tseo ho reng di ka etsa hore kgwebo ya mofuta ofe kapa ofe e le nyane kapa e le kgolo e dule e atlehile ho e hlompha ho e rata ho dula o e tswela pele o eo.

Ee, ke qale ka ho re ho na le insurance e thusang borapolasi mathateng a ka etswang ke dikgohola, kapo boshodu bo teng ka hare ho sebaka se seng se seng. Jwalo ka ha dintho di ka etsahala hore di senya insurance ena e thusa ka ho tshireletsa dikeno kapa temo ya dipolasi kgwedi le kgwedi ha o patala tjhelete e itseng, mme ditaba tsa teng e qala ka itshireletsa kgwedi e kgolo le e nyane polasi e kgolo le e nyane o ka e patala kgwedi le kgwedi hore dintho tsa hao di dule di tshireletsehile ebang o ka etsahala hore o lahlehe.

Ke qala ka hore nakong ya kgatello ya setjhaba sa Afrika Borwa lefatshe le tse ding tsa bohlokwa e leng ditokelo tsa batho di ile tsa se nkelwe hloohong mme tsa nkuwa ka mahahapa ke baditjhaba, ho rialo ho ile ha etsahala hore lefatshe kapa tsona ditokelo ho se leka lekane ka hare ho naha ya Afrika Borwa mme sena se ile sa tlisa dipolao dintho tse bohloko tseo ke keng tsa lebala ho hang le kajeno lena ha di lebaleha lefatshe le kajeno lena ho le soka le abelwa ka ho lekana feela hee dintho tsohle ntse di ya di loka hanyane hanyane, mme ra tshepa ho tla.

Ntate le mme ke le tsebisa hore ke atlehile ho fumana konteraka ho mmuso ya ho ba rapolasi mme kontraka ena e tlo ntshehetsa ka dipeo ka tsamaiso ya ho yona polasi ena ya ka ke thabile hona hona batswadi e bile maikemisetso a ka ke hore ke tle ke sebetse ka thata, ke thotse ka ka tsela e latelang ke ile ka fana ka lengolo la ka ho mmuso mme ka fumana bitso ho bona. Kamora moo eat buisana hantle ke ditaba tsa tsamaya ka tsela e nepahetseng, ka hoo ke ile ka fumana kontraka ena ke thabile haholo batswadi ba ke ya tshepa ntse le le hantle.

Ha ne ke le sehwai se na le basebetsi ba sehlophanyana ne ke tla dumella hore mosebetsi ka moo ke mo fe matsatsi a phomolo a mashome a mabedi selemong mme kgweding o dumelletswe ho nka matsatsi a mahlano fela. Lebaka ke hore mosebetsi o tlametse o nno o tswele pele e ka se kgonahale hore kgweding motho a nke matsatsi a mashome a mabedi ebang a sa kule feela o moo ebang a kula haholo ha e na monyetla ne ke tla mo fa matsatsi e bang e le matsatsing ana e le taba ya hore o hloka fela ho phomola ne ke tla mo dumella matsatsing a mahlano kgweding.

Ha ke batla hore ditholwana tsa ka di se ke tsa senyeha nka sebedisa ditsela tse fapaneng ya pele ke ho fumana sebaka se bolokehileng se phodileng hore ditholwana tse neng di se ke tsa senyeha e ka tswa ka hore na ke ka di beha sehatsetsing mme ka tswela pele ka ho di tse ding ka di tshella metsi ke di kentse ka makolokotinyana a bolokehileng hore di dule di phodile tse ding tsa ditsela tse nka di sebedisang ho utlwisisa le ho latela metjha eo ditholwana tseo tsa mofuta o kenang tsona horeng a di ka bolokwa jwang, mme ha ho le jwalo ditholwana tsa ka di ka tswella pele di bolokehile di phodile di matlafetse.

Ho ya ka nna ne ke tla kgothaletsa motho ka mong hore malapeng a bona ho sa kgathaletsehe sebaka se senyane kapa se seholo ha kae, temo kapa ho itjalla dipeonyana meroho tsona ditholwana ke tsela e ntle e bolokang bophelo ebile e tswela pele e ntse kgothalletswa. Le nna ke tshehetsa taba ya hore o ka tswela pele wa lema ka hare ho jarete ya hao wa itemela dipeo. Meroho ya ba teng wa ba le bophelo bo atlehileng ho fokotsa le mathata a maphelo a bakwang ke dijo tsena tse fumanahalang nou tjena ebe hobaneneng dipeo ke tsona tse fanang ka ba dimatlafatsi tse ngata.

Dikgato tse nepahetseng ke tse latelang. Netefatsa hore mosebetsi o na le dipampiri tse nepahetseng mme utlwisisa konteraka eo a kenang ho yona e bang le tlo sebedisa kontraka. Etsa bonnete ba hore le latelang metjha e nepahetseng e leng ditokelo tsa basebetsi le tsa monga mosebetsi. Ho ya pele a utlwisise hore dihora tsa mo tsa mosebetsi di qala neng di fella neng, mme tsohle di tla dula di di nepahetse le bane le kgotso.

Ee, ke nnete boemo ba lehodimo bo ka o sebeletsa, mme ka nako e nngwe o ka se sebeletse temong ya hao. O ka rarollla tsena ka ho ba le insurance e bang mathata ka hlaha ho climate e bile mpe haholo temong ya hao. Tse ding tsa dintho ke ho tseba dinako tse nepahetseng tsa ho jala le tsa ho kotula, mme ka tsona dintlha tseo o ka una molemo o moholo haholo temong ya hao di kgwebong ya hao ya ho ba rapolasi. Etsa ka bonnete ba hore o tseba nako e nepahetseng ya ho jala. Ho na le insurance o lerateng, dintho tsohle tsa hao di tla dula di bolokehile ka dinako tsohle.

Boneng bana ba bana ba ka ke tlo kgetha e mong a moholo e tla be e lo re kena, ke ile ka mo fa lesedi ho tloha qalong ho fihla qetellong ya ho tsamaisa cause mme ena o tla arolelana tsebo eo ke mo fileng ona o ba e nepahala ka ho latela mme tsohle ke tla dumella for re di tla dula di le matsohong a nepahetseng ka ho sa feleng le tsona taba tsa bohlokwa tseo.

Dikokwanahloko tse fetotsweng ka diphatsa tsa lefutso hase ntho e nepahetseng ho hang hobane dintho tsena ha di sa le tsa tlhaho se di kenyeleditswe di-chemical, di kenyeleditswe di bile di fokodisa bophelo ba rona. Ho ya ka nna sena ha se ntho e nepahetse. Re tlametse re dule re etsa dintho ho ya ka tlhaho, mme re dule nneteng ya ho sebedisa melao eo tlhaho e dumellanang le yona. Ka hoo dintho tsa rona di tla dula di lokile. Mekgwa ena e metjha yona ke ho kgutlisetsa morao ebile e fokodisa bophelo bo botle ka bo setjhaba.